Inqubo yokufaka isicelo se-UIF, ukuthi uma umqashi engakwazi ukukukhokhela umholo wakho ngalesi sikhathi uthathe ikhefu lokuyoteta, i-UIF iyona ezokukhokhela, njengoba le kuyimali oyikhokha nyanga zonke.

Lena imishwalense oyikhokhela zinyanga zonke, ukuze uma uba nenkinga noma udlula emhlabeni umndeni wakho uzothola imali ezosala iwunakekele. Izingozi ezingaba khona ukuthi uma weqe ukukhokha ngenyanga ethile kungenzeka kubhuntshe wonke umshwalense wakho.

Akunalo iqiniso ukuzalisa ngemali ngenxa yokuthi umuntu uma eboleka imali, kuchaza ukuthi unesidingo. Uma umashonisa eseyizalisa leyo mali, yenza kube nzima kulo muntu oyibolekayo uma sekumele ayikhokhe.

Uyakwazi ukufaka isicelo sokuthi bakutshele isizathu noma babheke ukuthi yinindaba isicelo sakho sinqatshiwe. Uyanikwa izinsuku eziyishumi eliyisishiyagalolunye ukuthi impendulo ibuye.

Ngalesi sikhathi, umalumekazi evelelwe yingozi sasilindele ukuthi inkampani yezosizo lwezempilo isiqinisekise ukuthi zonke izindleko zakhe zasesibhedlela zizokhokhwa ngesikhathi, nangendlela efanele. Sasilindele ukuthi isiseke ngokuthi bengabuza ukuthi kuqhuba kanjani.

Uma uthatha imali yokubolekwa, engabe ebhange, noma kumashonisa, uyanikwa lesi samba osidingayo, kodwa imali ozoyikhokha uzobe usuyikhokha ngezinyanga futhi izobe isinenzalo. Kuya kuyahluka ngamabhange ukuthi inzalo ibangakanani. Bayakwazi futhi ukukwakhela isikhathi esizohambisana nawe ukuthi le mali uzoyikhokha ngey'nyanga ezingaki.

Ukubheka isicelo sakho, ungaya emakhasini aleyo nkampani obucela kuyona imalimboleko. Njengokuthi uma kuyibhange uzoya ezinkundleni zokuxhumana noma kwi-app yalelo bhange ufake imininingwane yakho ubone ukuthi isicelo sakho sihamba kanjani. Noma ungaya mathupha ebhange bakubhekele bona.

Abantu abajwayele ukuboleka imali bengabheka izindleko zabo ukuthi zime kanjani, nanokuthi ikuphi okuyikona okusemqoka okusuke kumele bakukhokhele. Bese bebuka ukuthi bazokhokhela lokhu okusemqoka, lokhu okungenasidingo noma okuyizifuno bengakumisa kancane ngale sikhathi bezama ukwehlisa izikweletu.

Gogo, i-ephu yasebhange ingakusiza ngokuthi ungalokhu ugibela uye edolobheni uma udinga usizo noma uma kukhona imali odinga ukuyisebenzisa. Njengokuthi uma ufuna ukuthenga i-airtime, ungayithenga khona la kwi-ephu yasebhange. Uma kukhona umuntu ozomuthumelela imali, uyakwazi ukuthi umthumelele kuwona umakhalekhukhwini wakho. Kanti futhi le-ephu ifika nesiqinisekiso sokuthi akekho umuntu ongakwazi ukuyigqekeza engenalo igunya elivela kuwe.

Izinto esengikwazi ukuzenza ekhaya nge-ephu, ukuthumela umuntu imali. Asisekho isidingo sokuthi ngiye ebhange. Uma ngidinga isitatimende ngingakwazi ukusithola kwi-ephu ngisithumele lapho esisuke sidingeka khona, nge-imeyili. Noma uma ngifuna ukuthenga i-airtime, ngiyakwazi nokuyithenga kwi-ephu. Asikho isidingo sokuthi ngize ngiye esitolo noma ebhange.